Ke wa kgaisano esports go tshameka metshameko mo khomphutareng, ka founu kana ka playstation go tshwana le go tshameka kgwele ya dinao kana netball le ditsala ya gago.

Ke dumelana le gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go go nna teng ga metshameko batho ba le bantsi ba dirisa megala ya bone o lebelela metshameko ebile ga ba bone bokowa jwa go nna teng .

Fa o rata metshameko ya kgaisano e e tseneletseng go na le ditlhopha di le mmalwana tse di tumileng thata tsa di esport tse o ka di lekang di na le maano a a tseneletseng go nna mo setlhopheng le bokgoni jo bo kwa godimo jwa go tshameka, gore ke dumele gore o batla metshameko ya metshameko tse dingwe, metshameko ya go thuntsa ya maano, metshameko ya kgaisano ya dikarolo tse di ntsi, metshameko ya go lwa le metshameko e mengwe ya maano.

Mo nakong ya gompieno batho ba dirisa dieleketeroniki go ka tshameka metshameko , didiriswa tsa eleketeroniki tsa metshameko le tsa metshameko ya dikhomputara di fetotse thata tsela e metshameko e ka yone gompieno, go tla go tlisa maano a mašwa a go go ya go tokafatsa boitumelo jwa go nna le tsela e metshameko e laolang ka yone, thekenoloji eno e na le tlhotlheletso e kgolo, ditlamorago mo botshameking go tla thekenoloji.

Se ke se ratang thata ke metshameko ya ileketeroniki kana metshameko ya mogala ke gore o kgona go e tshameka nako nngwe le nngwe le go iphitlhela o se na o se dirang o kgona go e tshameka o se na menagano ya gago e go lwantsha, ga e tshwane le metshameko e o tshwanetseng go e lebelela senama e e tlang gangwe kana gabedi mo bekeng metshameko ya se-electronic o kgona go tshameka mo gare ga bosigo nako nngwe le nngwe le nna ke batla go e tshameka wa e tshameka.

Go tlhokega data go tshameka metshameko ya inthanete, metshameko e ke itseng o tumilweng thata ya inthanete wa ntlha ke ludo, wa bobedi candy crush wa boraro ke motshameko wa go thuntshana, wa bone ke motshameko wa bolo wa botlhano ke motshameko o bidiwang candy crush.

Metshameko ya inthanete e ka go ama thata fa o sa e kgaotse gonne o tla feleletsa o e tlwaetse ka dinako tsotlhe o batla go e tshameka o sa kgone go itirela sepe . Motshameko wa inthanete o e leng leng wa me wa mmamoratwa ke one wa ludo.

Gore e batle data go tshameka metshameko eno ka kakanyo ya me ke nagana gore e batla go duela batho ba ba kgonneng go dira motshameko o, fa o batla go tshameka metshameko ya inthanete o tlhoka data go le gantsi ebile o tlhoka le yone mogala wa letheka mme ka jalo ga fa o ne tshameka yotlhe e tlhokang data e mentsi e itlhokela fela o na le mogala wa letheka o be o kgona go o tshameka mme ke tshepa gore e monate thata ke yone ya go tlhoka data gore o kgone go tshameka motshameko oo.

Mabaka a mantsi go ya ka nna gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya inthanete bosigo ke gore data ya bosigo go le gantsi e tsaya sebaka go fela e le ntsi go feta data ya motshegare ka jalo batho ba bona botlhokwa jwa go e dirisa bosigo data e e leng ya bosigo ka go tsoga e be ba tshameka metshameko ya thekenoloji kana ya inthanete bosigo, fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo a ka dira gore a tshameke gannye gannye a se ka a iphitlhela a tshamekile ga ntsi-ntsi gonne metshameko eo e tla a tsenyeletsa le mo .